Ndizama ukuthi ke ngawam amava ifanelekile ukuba mabayifumane abantu iWi-Fi esimahla jikelele kweli lalapha eMzantsi Afrika. Ngoba? Ngoba iWi-Fi ibalulekile kweli xesha langoku ngoba abantu kuze bafumane imisebenzi, bakwazi ujonga iiakhawunti zabo ezibhankeni, bakwazi ukuthenga izinto ezivenkileni ngoku kweli xesha kufuneka iWi-Fi. Bakwazi uthetha nabahlobo babo, bakwazi uthetha nabazalwane babo, ngoko ke ifanelekile.

Jikelele emhlabeni ezi zizinto esiye sizifumane singabantu. Kodwa mna uqinisekisa ukuba echukwini andingeni okanye andisuleleki, ngakumbi eminxebeni, ndiye ndivale ifowuni , ndivale umnxeba wam. Ukuba umnxeba wam andimvalanga ndiya ndijonge into ebalulekileyo kum ndingayihoyi engabalulekanga. Noba abantu bathetha kangakanani na ngayo, noba abahlobo bam bandityhala kangakanani na ukuba mandiyijonge, ukuba ndiyayazi uba ayibalulekanga kum ingochuku andizisondezi nozisondeza, ndibhekela kude andiyijongi noyijonga, ndiye ndingayimameli.

Ndibona mna ukuba kubalulekile wonke umntu waseMzantsi Afrika ukuba ayifumane iWi-Fi yasimahla. Kodwa ke naleyo ingahamba ibe yingxaki ngoba abantu nantoni na abayifumana simahla ixabiso layo liye lihle libe sezantsi, abantu bangayiboneli ntweni loo nto, baphinde bahambe bayisebenzise nje. Ngoko ke ngokokwam ndithi abantu mabangayifumani iWi-Fi esimahla kwiindawo zonke eMzantsi Afrika. Abantu kufuneke bayihlawule ngamaxesha ngamaxesha awafanelekileyo iWi-Fi, kwenzele izinga layo lizawuba phezulu yaye abantu bayilangazelele, kwenzele izinto abazifunayo bayazi ubana xa beyifumana bayisebenzisela zona.

Ezochwephesho ziyasinceda kakhulu ngemihla ngemihla. Ndibona zinceda ezibhedlele, zinceda ezicaweni, zinceda ezikolweni, zinceda nje jikelele ngoba ezochwephesho zenza izinto zibe lula. Umzekelo, ezicaweni abantu abanamabandla jikelele ngezochwephesho bayakwazi uthetha namalungu abo njee bengakhange babe khona bona esakhiweni. Ngoko ke ezochwephesho ziyanceda kakhulu kakhulu.

Yho mhlobo wam iyathyafisa kakhulu le nto yeli lizwe kuba kusoloko funeke uthenge iidatha eziduru kodwa zizawusebenza for ixesha elincinci. Kukwabhetere iWi-Fi, iWi-Fi uyibhatala kanye ngonyaka okanye kanye enyangeni wenze nantoni na ofuna uyenza. Uyabona ngoku umsebenzi umile ngenxa yoba ndiphelelwe yidatha. Kuyawufuneka ndihambe ndothenga idatha kwakhona. Okwesingaphi? Ngamalini? Izabangakanani? Hayi, kwafuneke ndiyitshintshe ngoku ndithenge iWi-Fi.

Elam ijelo ingaba lijelo lomculo ngoba ndimthanda kakhulu umculo yaye nasekhaya ndikhule kuthandwa umculo kakhulu, simamela umculo nasecaweni sicula kwiikwayara. Ngoko ke elam ijelo ingaba lijelo elinomxholo womculo. Uhamba ilizwe jikelele ndimane ndibonisa ngomculo, ndifundise abantu umculo yaye ndimamelise abantu umculo wakwixesha lakudala nakwixesha langoku, nomculo ongenayo ngoku kulutsha, nabadala, nabancinci.